Batsadi ba ka ne ba ntlhotlheletsa go reka mogala wa letheka wa ntlha ka go ntsha ditlhagiso tsa go tlhokomela melemo le dikotsi tsa mogala. Go lebelela ditshwanelo tsa go dirisa mogala le go itse ditlhokego tsa ditlhopha tsa maemo a boitekanelo. Melao e ne e akaretsa go dira diphuthelo tsa le ditlhako le go seke ra tsenela dikotsi tsa go tlhokomela mogala ka tlhagiso leseding.

Go oketsega ga didirisiwa tsa ileketeroniki go fetotse tsela ya go ikentsha bodutu ka go nna bonolo go fiwa tshedimosetso, go tsenya batho ba bangwe mo dipuisanong le go netefatsa go tsena ga tshedimosetso ka bonako. Phetogo eno e ka ya gore mekgwa ya go dirisa metsweding ya tshedimosetso e amogela ditiriso tsa inthanete le mobile go tsenya batho mo dinamelong tsa go sa tshwane.

Mangwe a mabaka a go sa utlwe mogala fa olela ke go sa nne le signal-e e e tshelelang, mogala o sa dirisiweng sentle kgotsa go beela mogala kwa lefelong le le sa amogelang letseno. A ka fokodiwa ka go netefatsa gore o mo lefelong le le nang le signal-e, go dira diphetogo mo di-setting tsa mogala le go netefatsa gore go na le seabe se se lebeletsweng ka setlhopha sa mogala.

Ke netefatsa dikgang ka go batla tshedimosetso mo meputsong e e ikanyegang go bapisa mafelo a mabedi kgotsa a le mararo le go sekaseka motlhale wa tshedimosetso. Nnyaa, ga ke di phasalatse pele ga ke di netefatsa.

Mo Aforika Borwa puo ya Setswana ya seZulu le ya Seesemane di tumile mo go tsa mmino. Go le jalo ka gore ditlhaloganya ke bontsi jwa batho mme di amanya ditso tse di farologaneng.

Madi a ka sekaseka motswedi ka go tlhatlhoba motlhale wa tshedimosetso, go bapisa dikgang mo mepusong e e ikanyegang le go lebelela gore motswedi o na le leina le le tlotlegang.

Ee, ke rata go reetsa seromamowa. Ke rata lenaneo le le buang ka mmino le dikgang tsa letsatsi le letsatsi ka gonne le a itumedisa ebile le a ruta.

Go tlhaeletsana ka mogala go okeditse kotsi ya go utswiwa ga tshedimosetso mme melemo ke go ikamana ka bonako le go fitlhisa tshedimosetso motlhofo. Fa kgwetlho e le kotsi ya le go tsena ga magodu mo tshedimosetsong.

Didiriswa tse di botlhokwa ke di founu di-smart watch-e le di phanele tse di kgaoganyang ka inthanete tse di re thusang go nolofatsa puisano, tiro le botsogo jwa letsatsi le letsatsi.

Ke sekaseka megala e e fositsweng ka go reetsa ka kelotlhoko, go botsa dipotso tse di tlhalosang le go netefatsa tshedimosetso pele ke araba. Ke baya tiriso ya boammaaruri le tshireletsego ya tshedimosetso kwa pele.

Thekenoloji ya megala e e seatleng e tokafaditse tsibogo ka bonako ka go kgona go letsetsa dithuso ka bonya le go romela la melaetsa ya tshoganyetso. Mme dikgwetlho di akaretsa signal e sa tshelelang le go fela ga battery.

Batho ba le bantsi ga ba sa rata go ya dibaesekopong ka ntlha ya ditshwenyego tse di kwa godimo. Go fitlhelela difilimi mo inthaneteng le boiketlo jwa go lebelela kwa gae.

Botlhale jwa maitirelo bo tokafaditse puisano, tiro ya kgakala le tlhokomelo ya botsogo mme bo fokoditse kgokagano ya sefatlhego le sefatlhego.

Ee, AI e ka thusa go tshegetsa dipuo tsa bosetšhaba tsa Aforika Borwa ka go dirisa mananeo a a ithutang dipuo, go fetolela le go thusa go kgotha puo go dirisa mekgele ya botshelo le kgwebo.